Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso, mo di tlhamiweng tsa bone ka go dirisa dipaterone, mebala le mekgwa ya go roka e e tlwaelegileng mo setšhabeng jaaka letlamo, dikgaba le diphatlo tse di rekiwang ka letsela la Setswana, seno se bontsha tlotlo le tlotlomatso ya ngwao le go leka go e tsweleledisa mo lefatsheng la sejwale-jwale, le fa go ntse jalo go botlhokwa gore ba seke ba tsaya dilo tsa setso fela ba sa tlhaloganye bokao jwa tsone, go tsaya ngwao ka dikgoka mo fashion-eng go ka felela ka go itshekologanya le boikitsiso jwa setso, ka jalo go botlhokwa go batla kitso le tetla fa go tlhokega.

Ee ke ka tswa ke buisana ka kgang e amanang le bokebekwa mo toropong, nako e nngwe, ke ne ke le mo setopong sa bese ke letile, mme monna mongwe o na leka go tsaya founu ya me ka ntlha ya gore ke ne ke e tshwere fela ka diatla, ka bonako ke ile ka lemoga se a se lekang go se dira, ka tshwara phone ya me ka thata mme ka ipalola ka bofefo mo bathong, ke mo a ileng a tshaba. Tlhagafalo le go nna kelotlhoko mo lefelong le le tletseng batho go nthusitse go itshireletsa, kgang eno e nthutile gore go botlhokwa go nna o tlhokometse dilo tsa gago le go ela tlhoko tikologo ya gago mo mafelong a a tshubologang.

Nna ke itse go apaya bogobe le serobe, tse ke dijo tsa setso tsa Setswana tse di tlotlegang. Ke rutiwe ke koko wa me yo o neng a rata go apaya dijo tsa setso mo malapeng a rona. Fa ke apaya bogobe, ke simolola ka go fegisa metsi mo pitseng, ke bo ke tsenya bopi ka bonya, ke o tlhotlhotlhe go fitlha bo nna bogobe jo bo pataletseng, fa e le serobe, ke apaya mala a kgomo sentle ke a phutha, ke a pega ka letswai le dinala tse di nnye, ke di laya go fitlha di butswe, di butswe sentle mme ke tsenya diphataphata le dinama tse dingwe gore di tlhabiwe mmogo. Dijo tse, di bo di jewa mmogo, segolobogolo mo malatsing a kgethegileng.